I xiboho lexinene lexi nga tekiwa leswi swi ta endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta va a kha a tirhisa layiburari a va a ri na mfikelelo wa Wi-Fi hikuva a dyondzo a yi le tibukwini ntsena ku na swa ti-online vana lava tshamaka kwala ndhawini ku na tidyondzo leti va ti dyondzaka hi swa online kambe loko ri na Wi-Fi swi ta endla leswaku swi va olovela xin'wana i ku loko vana va va kha va apply-a eswikolweni swa le henhla swi lava va kha va tirhisa data kambe vatswari vo tala va va va kha va pfumala data hikokwalaho loko va ku kha ku fakiwa ti Wi-Fi swi ta olovela vana ngopfungopfu lava va standard twelve leswaku loko va fanele va apply-ela swikolo swa vona va endla hi ku olova.

Phephahungu ri vulavula hi swilo leswi endleke eka siku ro karhi ku nga ha va swilo leswi endlekaka eka siku rero loko ngaka hi vulavula hi namuntlha hi ta vulavula hi swilo leswi nga endleka namuntlha ntsena i phephahungu relero kambe magazini yi nga ha vulavula na hi swilo leswi nga endleka masiku mambirhi ndzhaku naswona magazini yi vulavula hi vuenti a yi fani na phephahungu phephahungu yi vulavula ngopfu hi swilo leswi nga endleka hi siku rero yi nga katsi masiku man'wana hikokwalaho ku hambana ka phephahungu na magazini.

Ku rhumela marungulo swi nga ha endleka marungulo laha u nga wa rhumela ya nga fikaka eka murhumeriwa naswona loko o rhumela marungulo munhu a nga ha hlamula kambe a nga swi twisisanga swin'wana leswi u nga swi rhumela hikokwalaho ka ku va a nga hlayanga kahle marungulo lawa u nga wa rhumela kambe ku burisana kahle hi riqingho swi endla leswaku vanhu vambirhi lava bulaka va kota ku twisisana leswi va kha va vulavulaka hi swona naswona loko mi bule he riqingho u na vuxokoxoko hi vuenti leswaku munhu loyi u nga bula na yena hakunene mi burisanile naswona mi twisisanile.

Xiave lexi swi nga na xona hileswaku muganga wolowo xilo xin'wana na xin'wana lexi nga ta va xi kha xi endleka xi ta va xi kha xi haxiwa emahungwini leswi endlaka leswaku vanhu lava nga le matikweni ya le handle va va va kha va tiva ndhawu yeleyo leswaku ndhawu ya le endhawu ya njhani naswona leswi ta endla leswaku varhangeri va va kha va tiva leswi endlekaka endhawini yeleyo hi nkarhi wo karhi leswi endlaka leswaku va tekela ndhawu yaleyo enhlokweni loko ku ri na swin'wana leswi va nga ta va va kha va kota ku pfuna hi swona.

AI yi ta tekela vayimbeleri lavo tala na tikhampani to tala xinkwa eminon'wini ina mina ndza pfumela eka sweswo hikuva munhu a nga ha fambi a ya ka tikhampani leto record a lavaka ku ya record-eriwa risimu i kumeka a kha a tirhisa AI leswi kombaka leswaku munhu loyi a tirhaka hi leswo record u va a kha a nga ha ri na vanhu lava n'wi sapotaka naswona bindzu ra yena ri ta wa hikokwalaho AI yi ta wisa mabindzu ya vanhu vo tala.

I swa nkoka swinene ku va na Wi-Fi leyi tirhisaka battery hikuva ku yimIsiwa ka gezi eka mikarhi yo tala swi va swi nga tiveki leswaku gezi ri ta yimisi hi nkarhi wini wa kona hikokwalaho swi nga ha endleka leswaku gezi ri ya ri yimisiwa hi mikarhi leyi swichudeni swi swi dyondza dyondzo ya swona eka inthanete hikokwalaho swi fanele leswaku ku va na Wi-Fi leyi tirhisaka battery leswaku loko gezi ri yimisiwa dyondzo yi nga yimi dyondzo yi fanele yi ya emahlweni hambi ko va ku yime gezi.

Ti app ti na leswinene na leswo biha kambe leswinene swa kona hileswaku ti app u ta kota ku veka swilo swa munhu ku nga ha va swihundla kumbe swin'wana na swa mintirho loko munhu a va a kha a swi endla a nga va a kha a swi veka kwala ka ti app kambe xin'wana vunghozi bya swona hileswaku a hi na vumbhoni leswaku loko swilo hi swi veke ka ti app a ku na kun'wana laha ti app ti swi yisaka kona i vunghozi byo tirhisa ti app teleto.

Ku xanisiwa hi khompyuta hiloko khompyuta yi va yi kha yi endla mitirho leyi a yi fanele yi endla hi vanhu leswi swi endla leswaku ku pfumala mintirho eka mikarhi yin'wani hikokwalaho hi swi vita leswaku i ku xanisiwa hi khomphyuta hikuva yi va yi kha yi tikisela vanhu van'wanyana kambe swilo leswi faneleke swi endla hi vona yona ya swi endla naswona yi swiendla hi nkarhi wu tsanana naswona khompyuta yi endla swilo leswinene ku tlula munhu hikuva khompyuta yi program-iwini naswona yi hava ti mistake to tala leti nga na tona ti mistake kumbe swihoxo i switsongo swinene.

Ku tirhisa tibangi ta le ka inthanete swi na vunghozi swinene hikuva loko munhu a va a kha a endla bangi ya yena eka inthanete a nga na vumbhoni byo karhi leswaku loko a humile a ku na munhu un'wana loyi a salaka a nghena ka inthanete a endla leswi yena na yena a kha a swiendla hikuva vutsotsi byi tele ngopfu eka inthanete titsotsi ti nghena eka inthanete ti tekela vanhu timali ta vona hikuva ti tiva leswaku vanhu vo tala a va na vuxokoxoko hi swilo swa inthanete vo endla eka mikarhi yin'wana loko u va u nghene ka inthanete swi lava loko u hete ku endla leswi endlaka swona huma leswi hi swi vulaka ku logout kambe van'wani a va na vutivi bya swona munhu u suka a swi siyile a nga loganga out kumbe a nga humanga leswi endlaka leswaku munhu un'wana a kota ku fikelela e bangini ya yena.

Leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va tshamela ku huma loko rixile va lava ku ya le mintlangwini va ta vona na tifilimi kona kwale tiholweni hikokwalaho swi endla leswaku vanhu vo tala va va va kha va nga endli mintirho ya le kaya.

Ti-chatbots na vupfuni bya le ka inthanete i bya nkoka swinene eka vanhu lava va nga le kule na vukorhokeri hikuva vanhu lava nga le kule na vukorhokeri swi nga endleka leswaku va ri na xirilo xo karhi kambe loko va va va kha va pfumala swa timali ku ya fikelela laha vukorhokeri byi nga kona swi nge tiveki leswaku ku na xirilo lexi va nga na xona kambe inthanete yi endla leswaku kwale va nga koho ekaya va hlamusela xirilo xa vona va tshame kwale kaya va nga fikanga le vukorhokeri byi nga kona leswa endlaka leswaku na vona emakumu ka siku va va va ri kha va ri va ri vanhu lava pfunekaka eka xiyimo lexi va kha va nga langutana na xona eka nkarhi wo karhi.

Inthanete ya tirhisiwa eka swilo leswinene na swilo leswo biha hi van'wani kambe eku tirhisa mhaka ya inthanete munhu u fanele leswaku loko a nghena ka inthanete ku ri na codekumbe nambara yo karhi leyi n'wi lavaka yona loko a nghena a yi tirhisa yi nga fikeleli hi munhu un'wana na un'wani hikokwalaho ka sweswo vana na vona va kumeka va kha va nghena eka inthanete va endla swilo va langutana na tivhidiyo to ka ti nga tshamisekanga kambe leswi swi lava leswaku munhu a nghena eka inthanete a ri na vutihlamuleri kambe naswona swi va swi kha swi hlayisekile ku endla swo karhi va kha va sendela code ka sim card before munhu a nghena ka inthanete.

Xitichi xa vuhangalasamahungu lexi hangalasaka mahungu ya ntiyiso lexi ndzi xi tivaka i Munghana Lonene FM from twelve to two Munghana Lonene hi xitichi lexi ni xi tivaka xi hangalasa mahungu ya ntiyiso hi minkarhi hinkwayo hikokwalaho ka sweswo loko xilo ni kha ni xi twa eka Munghana Lonene ni va ni ri na ku tshemba leswaku i swilo swa ntiyiso hikuva munghana lonene yi na vanhu lava nga na vutivi swinene hi swilo leswi humelelaka laha tikweni hikokwalaho swilo swi nga se humelelisiwa eka Munghana Lonene swa chekiwa swa langutisiwa hi vukheta leswaku i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso.

Mina ndzi rhandza chanele ya swiharhi hikuva ndzi ni ku tsakela eka ku vona swiharhi mahanyelo ya swiharhi swo hambanahambana entangheni ndzi vona ntumbuluko wu ri lowunene hikokwalaho ka sweswo ndzi tsakela ku vona chanele ya swiharhi hi minkarhi hinkwayo loko ndzi ri na nkarhi wo langutisa thelevhixini.

Tindlela to hundzisa ku tirhisa data yo tala ta hambanahambana ku nga va ku ri hi ku loko munhu a nga ri ku tirhiseni ka data a ti timeli data ya yena efonini eminkarhi yo tala loko a va a kha a ri ku tirheni ka swin'wani kumbe loko a etlela leswi ta endla leswaku a tirhisa data leyitsongo swin'wanyani swa nkoka i ku loko munhu a pfuli data ya yena a endli leswaku ti-application leti nga laha fonini ti nga tirhisi data eka background swi ta n'wu seyivhela kumbe swi endla leswaku a nga tirhisi data yo tala hikuva ku na ti-app to tala laha fonini ti dya ka data kambe ti nga ri eku tirheni kambe naswona va ti-app tin'wani to ka ti nga ri ta nkoka la fonini munhu o ti delete kunene leswaku ti nga ti khi ti kha ti n'wi dyela data kambe a nga ti tirhisi hi ku a ti n'wi pfuni hi nchumu.

So le makaya ku na risimu ra Solly Makambu leri vulavulaka hi laha a nga kula evuswetini kambe a hlayisiwa hi malume wa yena malume wa yena hi yena loyi a nga kulisa u n'wu xavela swo dya hi swilo hinkwaswo leswaku na yena a kota ku tiva swilo kambe hi ku vona leswaku swilo swa yena a swi nga lunghi kambe a n'wi helela mavoko loko a n'wi a n'wi helela matimba kambe loko a n'wi helele matimba swi endle leswaku Solly Makamu kota ku ya dyondza a kota ku ti yimela kambe emakumu a kumeka a va a kha a humelela nqambi yin'wana leyi ni yi rhandzaka i Rifila Boy xipoko xa vusiwana nghoma leyi vulavula hi laha munhu loyi a nga xaniseka swinene kambe a kumeka a va a kha a boheka ku ya teka wansati wa vumbirhi leswi nga endla leswaku a kota ku pfuneka evuton'wini swilo swa yena swi famba.

Mina ndzi tsakela xinavetiso swa le ka Munghana Lonene FM. Hi xitalo swinavetiso swa nongonoko lowu nghenaka hi twelve to two eka Munghana Lonene hikuva eka nongonoko lowu hilaha ku va ka ku kha ku hleriwa timhaka ta tiko hi vuenti swinene. Naswona loko munhu a ri ni ku landzelela kumbe ku lava ku tiva leswi swi humelelaka laha tikweni i swa nkoka leswaku a landzelela nongonoko lowu hikwalaho ka sweswo ndzi tsakela swinavetiso swa nongonoko wolowo.

Mina ndzi vona ku ri swa kahle kumbe leswinene leswaku tiyunivhesiti ti va ti kha ti dyondzisa na titlilasi ta online. Leswi swi endla na leswaku munhu loyi a nga tshama ekaya ku nga va ku ri hi ku munhu loyi a nga va mutswari kumbe munhu un'wana loyi a nga ni mintirho yin'wana leyi a faneleke ku yi endla a ri ekaya a kumekaka na leswaku na yena a dyondza a nga kumeki a pfaleleka ehandle. Kambe xin'wana naswona titlilasi ta online ta olova swinene hikuva munhu u kumeka a kha a nga hakeli vutshamo mayelana na ti-rent swin'wana na swin'wana swo dya swo dya leswi a nga ta va a kha a xava swona a ri ekaya hi leswi a nga ta va a kha a dya swona kambe a kota ku fikelela tlilasi hi nkarhi wa kahle.

Mina a ndzi voni ku ri swa kahle leswaku data yi expire hikuva ku na vanhu van'wana a va tirhisi swinene data kambe naswona, loko ku fika siku ro karhi ra ku data yi fanele yi expire hambi munhu a nga yi tirhisanga data yeleyo kambe i boheka leswaku a tlhela a ya xava yin'wana hikuva data yeleyo yi kumeke va se yi expire-ini. Xin'wanyana lexi ni nga ta xi vula ehenhla ka swisweswo hileswaku data yi tirhisiwa loko munhu a lava ku yi tirhisa a hi swa nkoka kumbe a hi xiboho leswaku munhu a tirhisa data, kambe loko ni nga yi hetanga a va fanelanga ku ni tekela yona data ya mina va fanekele ku ni nyika masiku ni kota ku yi tirhisa ku fikela laha ni yi hetaka.

Eka riqingho ra le nyongeni ku na swilo swo hlayanyana swinene leswi munhu a nga swi endlaka. Ku nga va ku ri hi mhaka yo endla CV, munhu wa kota ku endla CV a tirhisa riqingho ra yena ra le nyongeni a tirhisa data loko a nghena online. Xin'wanyana lexi munhu a nga xi endlaka i ku senda ti-email kumbe ku rhumela ti-email laha va qhachaka kona loko ku hume mintirho. Kambe xin'wana lexi munhu a nga xi endlaka hi loko a ri na data a nga ha kota leswaku munhu a apulayela yunivhesiti a tirhisa phone loko a ri na data a kota leswaku a endla hinkwaswo leswi lavekaka, kambe naswona munhu a nga ha kumeka leswaku a dyondza a tirhisa foni loko a ri na data hambi a nga ri na yona laptop phone ya kota ku ri munhu a dyondza.

Data ya wena yi nga kumeka yi kha yi hela hi ku hatlisa swonghasi mayelana na leswaku loko u va u kha u nga tirhisi data kambe wena u tshama u pfule data loko phone u nga ri ku nghenini ka WhatsApp, Facebook kumbe swin'wana swo lava data tima data ya wena eka nkarhi wolowo. Kambe swin'wanyani ku nga va ku ri hi mhaka loko u ya ku etleleni loko u ya ku etleleni naswona tima data ya wena swi ta endla leswaku data ya wena yi nga tirhiseki ngopfu. Kambe ku nga va na hi ti-app leti ti dyaka data eka background loko ku ri na ti-app leti dyaka data eka background nghena ka ti-settings i ya endla leswaku ti-app leti ti nga le ka background ti nga kumeki ti kha ti tirhisa data, kambe ti fanele ku tirhisa data ntsena loko u ti pfulini leswaku ti tirhisa data loko u nga ti pfulanga ti nga vi na mpfumelelo wo tirhisa data hi ndlela yaleyo.

Loko data ya mina yi hela ka ha ri na nkarhi lexi ndzi faneleke ku xi endla hi leswaku, ndzi fanele ku va na vutihlamuleri ehenhla ka data ya mina ndzi cheka leswaku xana data ya mina ndzi nga va ndzi yi tirhisisile vusopfa kumbe data ya mina ku nga va ku ri na xilo lexi xi tirhisaka data yo tala laha fonini ya mina. Xa nkoka swinene hileswaku ni fanele ni yaka ti-settings ta mina laha fonini ni langutisa leswaku xana i yini lexi xi nga tirhisa data swinene laha fonini ya mina kusukela kwale ka siku leriya ni nga xava data laha fonini ya mina ku ta fikela siku leri data yi nga hela hi rona. Leswi swi ta ni pfuna leswaku ni kota ku vona leswaku i yini xilo lexi tirhisaka data yo tala laha a fonini ya mina naswona loko ku ri xilo lexi xa ku ri mina a ndzi xi tirhisi ngopfu laha fonini swi ta ni pfuna leswaku xilo xo fana na xexo ni kumeka ni kha ni xi delete laha fonini xa ku data ya mina yi tshama yi ri kona.